Sawubona bhuti, igama lami nginguGabi ngiqhamuka le endaweni yaKwaZulu-Natali. Ngiyaxolisa ukuphazamisa, ngiyabona umatasa usemsebenzini kodwa angizukuthatha isikhathi sakho esiningi. Bengicela nje ukuba ungilayele amatekisi aya eSowetho ukuthi ngingawatholaphi. Likhulu kakhulu iGoli leli futhi sengiyabona ukuthi ngiyoze ngibe ukudla kwamaphara uma ungaqapheli. Bengicela nje usizo lwakho ngiyabonga.

Leso isimo esibhekana naso imihla namalanga uma sigibela ematekisini. Into engingayenza ngingacela ukuba sishintshane kube uyena ozohlala ngasewindini, ukuze athole lo moya awudingayo. Ebese mina ngimdedela ngihlale kwelinye icala.

Ukuqiniseka ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho yomgwaqo. Kungamele kuhlolwe njalo amatekisi ukuze kuqinisekiswe ukuthi ayahlangabezana nezidinganiso zokuphepha kanye nokulawulwa. Ukwandisa ubukhona bokugcinwa kwemithetho yomgwaqo, ikakhulukazi ezindaweni ey'namatekisi aphezulu. Ukuze kunqandwe ukungathobeli, kufakwe amakhamera e-CCTV. Nasezimpambanweni zomgwaqo ezinkulu ukuze uqaphe futhi urekhode ukuziphatha komshayeli. Okunye futhi izinhlawulo ekumele zibekwe, ukumiswa kwelayisensi noma ukuhoxiswa kubashayeli bamatekisi. Abashaya indiva ngokuphindaphindiwe imithetho yomgwaqo.

Sawubona mphathi, ave ngidumele. Imali yokugibela isikhuphuka okwesithathu kulo nyaka, kanti iyonanto esiyisebenzisayo amatekisi. Njengoba sisebenzela emadolobheni kuphoqeleka ukuthi sigibele zonke izinsuku, ekuseni nantambama. Kodwa manje sekuzoba ngazathi sisebenzela i-transport kuphela. Ungangicacisela mhlambe ukuthi kungani?

Into engiyijabulela kakhulu ngamabhasi ukuthi kuphephile ukuhamba ngebhasi ibanga elide. Kukancane uzwa kuthiwa kube nengozi yebhasi kanti futhi mawuhleli phakathi uhlala ukhululeke. Ukwazi nokuthatha isithongwana esincane, awuhlali umpintshekile njengasetekisini. Ngiyithanda kakhulu ibhasi.

Mshayeli wethu, esimthandayo. Siyacela ukuthi uke wehlise isivinini ohamba ngaso ngathi sesiphezulu kakhulu. Yebo, sijahile kodwa impilo iyona ebalulekile kule sikhathi samanje. Ngoba alikho ithuba lempilo yesibili, lilodwa kuphela ithuba. Siyacela-ke.

Izinyathelo zokuphepha ezingenziwa, ukuhlola isizinda sabashayeli ngokugcwele. Okuhlanganisa nokuhlolwa kwamarekhodi obugebengu nokuqinisekisa umlando wokushayela. Nokuhlola izimoto ukuze uqiniseke ukuthi zikulungele ukuba semgaqweni futhi ziyahlangabezana. Okunye ukulandela i-GPS, usebenzise ukulandela i-GPS. Ukuze uqaphe indawo yezimoto nabagibeli ngesikhathi sangempela. Izinkinobho zokwethuka kwisimo esiphuthumayo, ukwethula izinkinobho yokwethuka ezimeni eziphuthumayo. Ezivumela abagibeli ukuthi baxwayise ngokushesha iziphathimandla. Kanye nenkampani uma kunesimo esiphuthumayo.

Okokuqala, imali ephezulu yokugibela emba eqolo. Okwesibili, amashejuli angathembekile, amatekisi angase angasebenzi ngezikhathi ezinokwethenjelwa. Okwenza kubenzima kubantu ngabanye ukuhlela uhambo lwabo lokuya emsebenzini. Ukutholakala okukhawulelwe, amatekisi angase angatholakali kalula kuzo zonke izindawo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya noma emiphakathini ehola kancane.

Ngingaqinisekisa ukuthi itekisi inelayisensi futhi ibhalisiwe neziphathimandla ezifanele. Qiniseke ukuthi ungubani umshayeli futhi uqinisekise ukuthi uhambisana nolwazi olunikezwa inkampani yamatekisi. Qaphele inombolo yepuleti lelayisensi yetekisi, ukwakheka kanye nemodeli. Ugade zonke izinto ezingalungile, imizila ahamba ngayo, ubike izigameko noma iziphi. Ezinokukhathaza enkampanini yamatekisi nakuziphathimandla ezifanele.